IWi-Fi uya kwii-settings ufike ujonge iphasiwedi xa ivelile konektha kodwa xa ingavelanga uye kwindawo ezawukwazi ukuyiveza kube ngona ke ngoku ukwaziyo ukukhonekthe kuyo.

Olu hlobo lwendlela yokufunda alukulungela nto uba ndingafunda ngalo ngoba eyona ndlela lula kukuchopha eklasini ube nomntu onakufundisa khona ukuze uyazi apho uyithathe khona incambu ngaloo nto uyifundayo ukwazi nentoba ube nabantu oncokola kunye nabo.

IWi-Fi engakhuselekanga iyakwazi into yoba bakwazi ukujonga izinto zakho ezifana nephasiwedi. Iinkcukacha zakho zivela khona lula, ngoko kungcono xa usebenzisa iWi-Fi etixiweyo. Kodwa ke ungazisebenzisa ungayi kuzo zonke iisayithi ezingakhuselekanga.

Ngamanye amaxesha kusuba iWi-Fi yaselayibhri ingalungiselelwanga intoba ingangena kwezo page, ngoko into ekufanele uba uyayenza kukuya kumnini library okanye kumntu oncedisa elayibrari ubuze intoba ungenza njani ukuze ungene kwezo zinto ezifana nooTikTok nooYouTube.

Mama okanye tata cofa kweli qhosha elilapha ezantsi eli cala lasekunene ukuze ukwazi ushicilela. Xa sele ubona igcwala le nto ingumgca apha esiphakathini njengokuba isiya ihamba ukugcwala kwayo kubonisa intoba uyathetha kuyashicileleka oko ukuthethayo. Xa sele igqibile cofa kwa kwelaa qhosha lilapha ngezantsi ukuze uthumele umyalelo wakho.

Ewe, ii-apps zangoku zenza kube lula ukuba ushicilele umyalelo uwuthumele, ufumaneke kwangelo xesha ugqiba kuwuthumela ngalo, nangona nje kuyinto yedatha kodwa kulula kakhulu kwaye akuduri.

Ubuxhakaxhaka bangoku buyithathile imisebenzi yabantu bawenza i-app nangona nje bucokisa kwaye bukakwenza ngobunono, abantu bahleli ezindlini abanamisebenzi ngenxa yento yobubuxhakaxhaka. Bona buyawenza umsebenzi wabantu kodwa buyawuthatha umsebenzi, abantu baphela bengenayo into yoba mabayenze leyo into ethi ikhokhelele kubundlobongela.

Ewe, kulungile. loo nto yenza intoba umntu abe sezifundweni ngexesha efanele intoba ufunda ngayo kwale ngexesha leWi-Fi abe ngona ayisebenzisa ngalo kunokuba aphazamiseke ezifundweni.

I-app ibalulekile kuba iwuthumela ngoku umyalezo kwaye ayisebenzisi airtime, isebenzisa idatha, ngedatha othi uyisebenzise kwi-ephu ungathumela imiyalezo ibe minintsi kunobukuba usebenzise i-airtime ephinde iphele msinya.

Ikhasi lonxibelelwano luba yingxaki xa wonke umntu ethetha yonke into kwikhasi lonxibelelwano kwaye abantu abasavakashelani ngexesha elinintsi kuba besazi into yoba bazawudibana kwikhasi lonxibelelwano.

Izikolo azinakuba nabafundi kuba abafundi bazawufuna ngeWi-Fi kwaye abantwana abanawusihamba kakuhle isikolo kuba bethanda ukusebenzisa iWi-Fi.

Xa ingafuni uvela iWi-Fi kwaye ingasebenzi thatha ifowuni leyo uyisebenzisayo uyise apho wawuyithenge khona, ucele khona ukuba bakujongele ukuba kutheni ingasebenzi.

Xa suba uzichaza intoba awukho ndlini abantu bayakwazi ukuba baye apho uhlala khona bayokugqekeza besebenzisana kunye nabo bakwaziyo, kwaye uyakwazi ukuthi uxhwilwe apho ukhoyo xa sube uzichaza indawo okuyo.